Zwi vhavha musi wa khombo musi hu tshi ḓo vha na khombo hu ḓovha na vhathu vha ne vha mbekanya mushumo ya ya bada vhanga si tenda ntsha magavhelo nga mulandu wa vhathu vhane vho vha vho ḓa ḓisa thekhisi vho fhira tshikalo tsho teaho. Nga zwo zwi zwa ndeme uri vhone sa vhaṋameli vha hane uri hu namedziwe muṅwe muthu nga nṱha ha vhone ngeno thekhisi yo ḓala ngauri ha itea tshiṅwe tshithu vha muvhuso a vhanga badeli.

Khaedu dzine dza nga itea ndi ya uri muthu a tshimbile a tshi kho ṱanza na bada yoṱhe na lwendo lothe ngauri u vha a songo ḓowela bupo.

Zwo vha zwi zwavhuḓi ngauri thekhisi ye nda ndi kho i shumisa yo vha i songo ḓalesa ende muṅwe na muṅwe ovha o dzula zwavhuḓi fhethu hune a kho tea u dzula hone o dzula o ḓi geḓa.

Zwi itea ḓoroboni uri vha ḓivhe uri fhethu ha vhufa ndi gai vha kone u vha vha tsini na zwithu hevho vhaendela mashango.

Ndo no ḓi wana hu na hune nda kho tea uya hone nga matsheloni tsheloni nga ḽavhuvhili vhukati ha vhege nda ri ndi tshi nyaga u ita uber nda wana uber i khou ḓura vhukuma nda ri ndi tshi sedza nda dza tshifhinga hu tshifhinga tshine muṅwe na muṅwe u vha a khou lilela uri a swike mushumoni ngazwo yo vha i kho ḓuresa.

Zwi na masiandoitwa a vhuḓi ngauri i siya tsireledzo ya vhaṋameli na vhareili i ya vhuḓi vhoṱhe mureili na muṋameli vho vha vha na tsireledzo a vhuḓi.

Zwine zwa nga itwa uri zwezwo zwa sa bvelephanḓa vha tea u u hira ma security a manzhi a u linda zwiṱitshini zwo yaho nga u fhambanana na zwiporoni zwo yaho nga u fhambanana zwi tshi itela uri hu vhe ho tsireledzeaho fo vhathu vhoṱhe.

Ndo shumisa basi uya kha vhuṅwe vhupo kha iṅwe province hovha hu so ngo tovha na tshenzhemo khulwane tshenzhemo ndi ya uri basi i tshimbila i tshi ima nga tshiṱitshi nga tshiṱitshi zwo dzhia tshifhinga uri ndi swike kha iṅwe province tshifhinga tshe tshavha tshi songo tea uri tshi vhe tshingafho.

Ndi tea u ṱoḓa vhaḓivhi vha dzi goloi vhune ndi ya dzigaratshini nda ya nda vhudzisesa nga goloi yeneyo ane nda khou i takalela nda dovha fothi nda tshimbila ndi tshi vhudzisa vhathu vhane vha uri vha na hedzo goloi nda vhudzisa khaedu dza heyo goloi na vhuḓi na vhundeme hayo.

Vhuḓi ndi ha uri ni a vhulunga masheleni musi nitshi ya mavhengeleni nga thekhisi. Vhuvhi ndi ha uri ni balelwa u hwala zwithu zwoṱhe zwine na khou zwi ṱoḓa kha ri ndo renga tshithu tshihulwane ni ḓo tea u tshi renga tshi hirela inwe goloi ya u tshi isa hayani.

Ndo no ḓi wana ndi kha heyi nyimele ndo to humbela muṅwe wa we a vha a tsini nda mu humbela uri ndi kho humbela uri a nnḓadze nga masheleni a khou shothaho ndi ḓo founela vhathu vha re hayani ndi tshi swika tshiṱopini tshine nda kho to tsa kha tsho bus stop vha nḓi sele tshelede uyo muthu nda mu nekedze ngauri ngeno ndo vha ndi sa zwiḓivhi uri mutengo ya basi yono ya nṱha.

Ngauri vhuponi ha hashu ahuna zwiṋamelo ri shumisa dzi baki u ya u renga zwiḽiwa kana ya mashophoni ngazwo ri tshi tea ndi tshi vhona zwi zwa ndeme uri ndi tshi vhona uri ndi nga wana thekhisi u itela uri vhadzulapo vha vhupo hashu vha kone u wana thekhisi ya uya mashophoni tshifhinga tshoṱhe.

Ndi tea u ita uri ndi ḓivhe uri ro paka zwithu zwoṱhe zwo teaho u fana na zwithu u ḓi mvumvusa nḓilani zwiḽiwa zwezwi zwiḽiwa zwa u ḓi farisa thumbuni masimba na maḽegere na dzi dzhusi zwa u ṱamula hanwani musi ri kha lwendo lu lapfhu.

Ndi goloi ya Toyota.

Ndo no ḓi wana ndi kho shumisa train tshidimela sa tshiṅwe tsha tshiendedzi ndi tshi khou bva hune nda kho bva hone ndi khou ya kha huṅwe ḓorobo ya tsini one ho vha khaedu ya vhuḓi nga mannḓa train ye nda ndi kho i shumisa kana tshidimela tshine ndi khou tshi shumisa vha tshi vhidza nga dzina ḽa gautrain ine i tovha five minetse u bva afho uya kha ḓorobo i tevhelaho twendi minetse uya kha ḓorobo itevhelaho ngo ralo ngo ralo ine yo vha i ya vhuḓi nga mannḓa u tshimbila ngayo zwo vha zwavhuḓi nga maanḓa.

Ee mitengo ya zwivhaswa yo fanela sa izwi na zwithu maḓuvha ano zwo ṋamela zwo gonya so mutengo i yo yo fanela ngauri na dzi ḓoroboni hu vha hu kule.

Ndi tollgate ya Nyl Plaza ivha i kho ita sevethi sixthy rannda fifty cent.

Ngauri a huna tshipeisi a huna vhudzulo vhunzhi thekhisini.

Hungavha na u tshi tshinyala ha mathaila hungavha na u tshinyala ha tshiimo tsha thekhisi yone iṋe.

U ima thekhisi hashu ho ima zwavhuḓi ngauri hu na vhathu vhane vha vha kho khotrola hu ne ri hushumisa tshifhinga tshoṱhe musi ritshi nyaga uya kule na tsini.

Zwikhala zwa thekhisi zwi nga zwi nga khwinisiwa nga nḓila dzo fhambananaho, musi hu tshi vha na vhorathekhisi vhanzhi uri hu kone u vha na zwiṋamelo zwinzhi na uri hu kone u vha na vhanameli vhanzhi vha kone u ḓivha uri hu na thekhisi a dzi fheli thekhisi dza ḓuvha na ḓuvha ḽoṱhe tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, musi muthu a tshi nyaga u ya huṅwe fhethu a kone u ḓivha uri a sogoli thekhisi uri a ye hune a kho tea uya hone hu lini kana hu lini tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe nga kono u ya. Musi hu na zwikhala zwinzhi zwa dzi thekhisi musi na vhareili vha hone vha vhanzhi kana vho tshenzhemiwa vha vhanzhi vha a kona u ḓivha uri vha kho tea u i ita mini tshifhinga tshoṱhe, vha kho tea u tshimbilisa hani kana u ṋamedza nga tshifhinga ḓe na tshifhinga ḓe zwine zwi thusa uri hoṱhe hu vhe na tshifhinga tshavhuḓi.

Mu muhulwane wa vhupo hahashu u kona zwavhuḓi nga maanḓa u tshimbidza u vhupo ha ha ha mahayani ngauri tshifhinga tshoṱhe ha vha na thaidzo u ya kona u dzula fhasi a sa kanya thaidzo dzine vhadzulapo vha vha nadzo zwitshi kwama zwiṋamelo kana thaidzo dzo yaho nga u fhambanana. Zwi tshiya kha zwiṋamelo vhathu vhoṱhe vha a ḓivha uri vha tea u namelisa hani vha ṋamela gai nga tshifhinga ḓe, ende vha ita u ita uri zwoṱhe zwi dzule zwo tsireledzea ngauri tshifhinga tshoṱhe thekhisi zwoṱhe zwo ṋamedza kana mabisi oṱhe o no ṋamedza a ya ḓivhea tshitshavhani uri na asi ḓa bisi ḽifhio na ḽifhio nga tshifhinga ḓe nga tshifhinga ḓe zwo itiswa nga muṅwe wa muhulwane washu.

Khaedu dza shangoni dzine thekhisi dza ṱanganya vhareili vha thekhisi vha ṱangana nadzo ndi ya musi vhaaluwa vha sa koni uri vha kone u ṋamela nga ngomu thekhisini nga mulandu wa u sa kona u takusa milenzhe kana u kona u tshimbila, ngauri kharali vha sa koni u tshimbila zwi amba uri vha nga si kone u swika hune thekhisi dza wanala hone kana ḓo swika hone vha tea u to u u to ri vha wani vha vha swikisiwe hanefho hune ha vha uri zwi na miri zwi hone, kana honoyo wa thekhisi u tea u thoma a to humbelwa uri a ye a vha dzhia hanefho hune vha vha hone ngori a vha koni avha koni u swika a vha koni u tshimbila. Ngazwo hu hone u khaedu khulwane ine ya tshumelo ya vhuendi dzine dza vha sedzana nazwo uri a kone u swikelela vhaaluwa vhoṱhe vha sha vhashayaho.

Ndo no vhuya nda dzhena kha thekhisi yo ḓalaho vhukuma musi ndi tshi khou bva mushumoni hu vhusiku, roṱhe ro vha ro swika he ra pangiwa kha thekhisi nthihi ri khou ya fhethu ho fhambananaho. Ro swika he hu vhusiku vhukuma ngauri thekhisi iyo yo vha yo yo ṋamedza vhathu vho fhambananaho vhathu vha fhethu vhupo ho fhambananaho yo vha i khou dzhena huṅwe na huṅwe i tshi tsitsa i tshi khou tsitsa i kho tsa i tshi kho tsitsa, kharali ni tshi dzula ma fhedziseloni rivha ro swika hayani hu vhusiku nga maanḓa, ngauri yo vha na thekhisi yo vha yo ḓala kharali i thekhisi ya vhathu vho no dzula vhathu vha fumi ina yo vha i na vhathu vho no swika fumiraru. Yo vha i na vhathu vhanzhi vhanzhi nga maanḓa vhaṅwe vho to ima vhaṅwe vho to takulana tshipikwa hu uri ri swike mahayani ro tsireledzea.

Ndi zwa ndeme uri hu vhe na zwiendedzi zwiendedzi zwi fulufhedzeaho kha vhathu vha vhahulwane uri vha dzule vho ṱumana kha matshilo avho, uri vha kone u ḓivha uri vha tshi ya hune vha kho tea uya hone vha kwama nnyi wa tshi endedzi ane a ḓo kona u vha fhelekedza henefho hune vha khoya hone vha sa athu u ṋamela vhuendedzi ha nnyi na nnyi. Vha vha vha tshi ḓivha uri vha kho tea u ṋamela tshiendedzi tshifhio nga tshifhinga ḓe tshi vha dzhia lini tsha vha isa gai tsha vha tshi fhedza zwine vha kho ita zwone hanefho hune vha khoya hone tsha dovha tsha vha vhuisa hune hanefho hune vha dzula hone nga tshifhinga, ende hu na vhathu vhane vha ḓivha uri vha vha vhaaluwa vho ṱuwa na nnyi gai hu kho itiwa mini wa tshiendedzi tshifhio.

Kereke dzine dza nga ita ndi u dzudzanya uri vhaaluwa vhoṱhe vha vhe na na na zwiendedzi zwo vha ise kereke no vha vhudzisa uri vha kone u vha vho tsireledzea tshifhinga tshoṱhe. Kereke i tea u vha na vhuḓifhinduleli ha uri hu vhe na tshiendedzi tsha nnyi na nnyi tsho itiwaho vhaaluwa uri vha kho vhaaluwa vha kone uya kerekeni na u vhuya tshifhinga tshoṱhe.